Ndi nga vha ṱuṱuwedza uri hu na mbuyelo. Mbuyelo ndi ya uri muvhili wau wa khwaṱha na zwo nori ri fanela uri ri ri ite ri tshi tamba mitambo kana dzi geimi. U itela u ṱuṱula maluvhi ashu sa vhathu.

Mutogwa u tea u tambiwa nga vhathu vhavhili. Ri gwa zwidindi zwa twalafu muthihi u vha a khou tamba kha tsha sigisi muṅwe kha si tsha sigisi. Nahone ri tamba ro sedzana u tambiwa nga matombo.

Khadi ndo i tamba nga maanḓa sa ṅwana ndi wone mutambo u ne ndi a u funa kha miṅwe ya mitambo. U wa takadza nga maanḓa wa takadza ni vha ni tshi kho fhufha na miraḓo. I tshi khou ita nyonyoloso ni tshi khou sea sa vhana na takala.

Ndi ḓivha mutambo wa mutogwa, wa khadi wa uḽu, wa nzapo. Nṋe wenda gudisiwa wone ndi muravharavha.

Muravharavha ndi ḓivha uri ri tou ola fhasi u tambiwa nga vhathu vhavhili kana vhararu. Arali ndi sa khakhi ni nga ṋanga u tamba nga matombo kana nga zwitibo zwa nyamunaithi.

Ee ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ri ḓi wane ri tshi kho amba dzi hobi dzashu kha kha dzi CV. Uri vha kone u ḓivha uri ri vhathu vhane vha dzhenelela na kha zwa mitambo kana kha zwa vhutshilo. Hu si mushumo fhedzi uri muthu wa ḓi mvumvusa nga mini. Ndi tshini tshithu tshine muthu a tshi funesa u tshi ita kana tsho no mu takadza.

Mutambo une nda funa u dzhenelela khawo ndi na khonani yanga ndi muṱogwa. Ndi wone une nda u takalela na khonani yanga ri tshi ita ri tshi fhurana ri tshi sea ri tshi takala.

Mutambo une nda u funesa nga maanḓa ndi ndoṱhe ndi wa khadi. Tshivhangi tshi tsha uri ndi ndi vha ndi khou ita nyonyoloso. Nga vhege ndi nga ita nyonyoloso maḓuvha mararu.

Mutambo une nda u funa u dzhenelela une a huna pupurupupuru ni tamba no dzula ni tshi khou sea ndi tshese. I ya ṱuṱula maluvhi nga mannḓa o neta.

Zwi nkwama nga nḓila ya vhuḓi ya uri ri nga lele ḓisa mitambo kha vhudavhidzani. Miṅwe a ri ḓi ḓivhi ri thoma i guda zwezwo ra vha na dzangalelo ḽa uri ri tea u ḓi wana na riṋe ri kho ḓi dzhenisa khayo. Ri tshi khou guda zwiswa.

Ndi nga anḓadza mutambi wa netball. Mga maanḓa ndi wa uri riṋe mahayani a a ri hu itesa dzi vhathu vharema. U funesiwa nga makhuwa ndi nga u anḓadza kha platform ya Facebook na TikTok.

A thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱalela. Ndo aluwa ndi tshi ḓivha uri ndi zwithu zwa makhuwa fhedzi ndi tshi u ṱalela a hu tovha mutambo u ne wa wa mvumvusa. Ndi vhona ungari ndi mutambo une wavha u kho to tambeliwa tshelede u ya nga ha nṋe.

Ee zwi a thusa kho fhaṱa ikonomi ya Afurika Tshipembe. Zwi fhungudza vhugevhenga zwa fhungudza na u vhana vhana vha vhana vha vhaṱuku. Zwa ita na mishumo ngori miṅwe ya mitambo hu vha hu tshi tovha buḓo ḽau.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kho guda nga maanḓa nga sialala ya ya ya magula ane ra vhidza uri maindia. Zwi yo vha i tshenzhemo ya ya ya vhuḓi u ḓi wana ndi khou guda ngazwo na u dzhenelela khazwo. U ḓivha nga ha sialala na mitambo yavho na u na u nyaga u ḓivha nyambo yavho.

A si mutambo une wa nyanyula vhathu ngauri a thi tu to vhona vharema vho ḓidzhenisesa khawo hoyo mutambo. Tshithu tshine vharema vha ḓifunela tshone ndi bola. Ndi hone hune vha takalesa hone bolani mafhungo a dzi bere ha to takadza.